Ke tlo mo bolella hore wa tsebela ka dithibela pelehi tsena na. Ebile ke mo bolelle hore o sa le manyenyana a kgutle a tsamaya le motswadi wa hae.

Dumela mme ke shop-ong ya ya meriana. Dipidisi tsena tsa hlooho di ya tura le tjhelete eo o mphileng yona ha ha e lekane.

Ke bone ditlamorao tse kang hore batho ba ba ithole, ba ba sa kule haholo. Ntse e le bona batho bao, ba ntse ba quarantine-a hobane ha ba dutse ntlung ha ba thole ha ba hlakane le batho ba bangata ba nang le COVID-19.

Di fumanehe ha bonolo hobane, di dula di ya hodimo le tlase letsatsi ka letsatsi.

Nka eletsa bana ba banana hore ba etele di-clinic hore ba kgone ho thola dithibelapelei di teng. Di ka kgona ho ba thusa hore ba se ke ba ba le bana ba sa ba sa batle. Ba kgone ho ba le le botjha bo bo bo botle, bo tlang.

Sena se bakwa ke bo mosadi monyane ha a teng, hape o hloka ho hlokomelwa a shebiwe ka nako tsohle hore o phetse hantle na . Ebile o ka thibela o ka thibela sena ka ho hlokomela le ho ba isa tleliniking kamehla.

Lebollong nka o ka eletsa metjha e tshwanang, le hore lebollo ha le a loka hobane o ka ithola o hlokahetse. Hobane ba etsa dintho ka ntho tse sa di . Nka o eletsa hore o ye clinic-ing.

Mmuso wa rona o tshwanela, ho sheba hore meriana ena e rekisang mmarakeng eo ke yona na ebile ke tswe ke yona makgonatsohle e le kannete na, pele ba ka e beha moo.

Motho ya hlanyang ke motho ya etsang ntho tse tswileng tseleng, ebile ke motho ya sa iponeng. Ebile bongata ba bona ha ba sa hlapa le ho hlapa, ha ba sa ithata.

Vaccine e ile ya ntshwara ka tsela e mpe hobane ke ile ka tshwarwa ke hlooho, ka qetella ke robetse le ho robala.

Ntho tseo ntho tseo batho ba tsofetseng ba di hlokang ke ditholwana le diaha mmele. Ke tsona tse tla ba thusang ho aha mmele ya bona, hore mmele ya bona e kgone ho tiya. Ba kgone ho tswela pele ka bophelo hobane diaha mmele le di ditholwana di hlwekisa mmele ebile di tiisa mmele. Di aha mmele ha di turi ebile ba ka se sebedise tjhelete e ngata ho tsona.

Ditshireletso tsa e tsamayang ko di thusa mmuso kaofela hape di molaong, o kgona ho thusahala ka pelenyana .

Dumela ngaka. Ke leboha thuso eo o nfileng yona hobane e nthusitse hobane ho no setse hanyane hore ho fele ka bophelo ba ka. Ke leboha le hona jwale, ke ikutlwa ke phephile ke le hantle.

November campaign ke mokgatlo o emetseng basadi le bana . O lemohisa setjhaba hore basadi le bana ba dule ba phephile mona lefatsheng.

Banna ba na le kgahleho matsholong ana hobane ba ba ithatela maphelo a matle ebile ba batla ho ba batho ba bang.

Seo nka se etsang ho thusa, ke tlo batla ho tseba hore ho etsahetseng. Ebile ke bitse batho bao ke nahanang hore ba ka tla ka potlako ho tla thusa ebile le nna ke thuse.

Hona ho bakwa ke hore di-clinic tsa bona ha di kgone ho thola meriana ka nako hobane di le mahaeng.

Mekgwa e bobebe e ka sitisang maqheku, a hopole tsela e nepahetseng ya ho nwa moriana le dipidisi tsa bona, ke hore ba etele di-clinic tsa bona, mehla le mehla. Mme ba laelwe hore ba nwe meriana or dipidisi tse ka kang.

Ha wa loka hobane motswalle or ba lelapa, ha ba itse letho ka seo seo amang bophelong.

Letsatsi la eighteen November ke lona la, lebetseng ho hlokomedisa ka mathata maphelong a bo ntate, a kang di-cancer le tse ding tse ngata.

Lefatshe leo re phelang ho lona ha le a loka. Mme ha o le maratong, o lokela ho itlhokomela le hore o ithibelle dikotsing le ditshwaetso tsa mafu. Hore o kgone ho ithola, o bolokehile, o lokile ka nako tsohle o lokela ho etela clinic ya hao. O thole dipidisi, or o sebedise tsona dikgohlopo.

Tjhe, hobane batho ba dipolasing ha ba tshwele tlhokomelo ya bophelo hantle. Hobane ha ho batho ba bangata e ba hlokomedisang, ha ba lekwa dipalasing. Ba itjhebetse taba tsa bona tsa mahaeng.

O ka sebedisa mmoho. O ka sebedisana mmoho ho fediseng le ho thibelleng meriana e sa tlohang setempe sa hore ya fodisa ka ho se behe sena setempe hore e se ke ya rekiswa mabenkeleng. Le hore ba e fumane di-clinic-ing fela. Eseng ho batho e mong le mong ya rekisang seterateng.

Dumela ntate, mme ke o ngolletse lengolo lena ho tsebisa hore ke na le bothata. Ka Mantaha re ile ra hanelwe ho kena sepetlele, ha re ne re na le di mokudi ya kulang haholo hampe. Moo a qetelletseng a batlile a hlokahala. Ke o lengolo lena hore kopa o lokise bothata bona, hobane batho ba tla shwa ba hanelwe ho kena dipetlele hore ba thole thuso.

Dumelang , dikankere di ngata mono, empa hore o kgone ho itlhokomela hore o na le dikankere tse fe or o bolokehile dikankereng. O lokela ho tla mona sepetlele. O tla sheba mehla le mehla or kgwedi le kgwedi, hore ntse o phephile na.

Ka pono ya ka ke bona hore ambulance di dula di le di ya hodimo le tlase hobane batho ba lemala nako e nngwe le e nngwe, hora le hora motsotso le motsotso. Ke ka hoo, o nkang nako ho thola di-ambulance. Empa sena se ya loka hobane qetellong batho ba bang ba ithola ba le dikotsing tse hlokang thuso ka pelenyana, empa di-ambulance di nka nako.

Malwetse ao a tshwarang bana ba banyane a ke wa tsebang, ke flu le rash.

Nka eletsa motswadi hore, a etse bonnete ba hore lebollo leo moo ngwana a yang teng le lokile le hore batho bang tswang teng ba reng ka lebollo leo. Hore ngwana a tle a tswe a lokile, a se ke a hlokahala.

Tsamaiso e tjena e fa bakudi hore ba be le tshepo ya hore ba tla ba ba tla seama ba be.